Ukusoka kunganciphisa ingozi yokutheleleka nezifo ezithile, njengezifo zomgudu womchamo kanye nama-STD. Kodwa-ke iphinde ibe nezingozi ezifana nokutheleleka, ukopha kanye nezinkinga ezingaba khona ngenxa yenqubo. Abazali nabahlinzeki bokunakekela kwezempilo kufanele bahlole ngokucophelela lezi izinzuzo nezingozi, bacabangele izici zamasiko, ezokwelapha nezimiso zokuziphatha ngaphambi kokwenza isinqumo.

Amakhambi endabuko angasebenza ezindabeni zempilo ezithambile, njengomkhuhlane noma izinkinga zokugaya ukudla. Kodwa kufanele asetshenziswe ngokuqaphile, zilungele ukwesekelwa impilo enhle iyonke. Nakuba izimo ezibucayi kufanele zilashwe ngosizo lwezokwelapha oluchwepheshile.

Inkundla yezokuxhumana kanye ne-radio ingasabalalisa ngempumelelo ulwazi lokuhlela umndeni ngokufinyelela abalaleli abaningi, ukwabelana ngokuqubethwe okufundisayo, izindaba zomuntu siqu nezaluleko zochwepheshe. Okwenza isihloko sifinyelele-ke kakhudlwana futhi sihehe.

Ngingakukhumbuza umngane wami ukuthi ukuphuza imithi yokucindezeleka kuyisinyathelo sokuzizwa ungcono, njengokuthatha umuthi wanoma iyiphi enye inkinga yezempilo. Kubalulekile ukubeka phambili impilo yengqondo futhi ulandele isiqondiso sikadokotela.

Ngingathuthukisa umkhankaso wezempilo wabesilisa ngokugxila ekuqwashiseni emfundweni nasekuqedeni ukucwaswa. Ukusebenzisana nabaholi bomphakathi odokotela kanye ngabagqugquzeli kungasiza ekwakheni ukwethembana futhi kukhuthaze amadoda ukuthi alawule impilo yawo.

Ngombono wami, izisulu zodlame olusekelwe kubulili, ngokukuvamile azikutholi ukwesekwa okwanele emtholampilo. Ngenxa yezinsiza ezilinganiselwe ukuqeqeshwa kanye nokucwaswa. Imitholampilo idinga ukunakekelwa okuphelele, okuhlanganisa ukwesekwa ngokozwelo, usizo lwezomthetho kanye nabasebenzi abaqeqeshiwe kangcono ukubhekana ne-GBV ngempumelelo.

Ukuvimbela isifo sofuba, abantu kufanele baziwayeze ukuhlanzeka, njengokuvala ukukhwehlela nokugeza izandla njalo. Kubalulekile futhi ukugwema ukuthintana eduze nalabo abakhombisa izimpawu. Uthuthukise indlela yokungena komoya ezindaweni zokuhlala futhi ufune usizo lwezokwelapha uma kuvela izimpawu.

Njengochwepheshe wezempilo yengqondo, ngingalalela ngozwelo, ukuze ngakhe ukwethembana nokudala indawo lapho umuntu ezizwa ephephile khona. Ngingasebenzisa amasu afana nokwelashwa kwengqondo yokuziphatha, ukucabangela, namasu aguqukayo ukuze sibhekane nemizwa futhi ngeseke umuntu ngamunye ekulawuleni ukukhubazeka kwakhe.

Isiguli esiqala imishanguzo ye-TB singase sizizwe sikhathazekile, singaqiniseki noma sihaqwe yimiphumela engemihle engaba khona. Kubalulekile ukubanikeza isiqinisekiso, ulwazi olucacile, nokusekelwa, ukuze ubasize bazizwe beqiniseka futhi bezinikele ekwelashweni.

Uma imishanguzo yegcikwana lengculaza ingatholakali inyanga yonke, kungase kubangele impilo ibe yimbi ezigulwini ezine-HIV. Ukwanda kwenani legcikwane egazini kanye nengozi enkulu yokutheleleka. Ukufinyelela njalo emthini kubalulekile ekulawuleni igcikwane kanye nokuvimbela izinkinga.

Ubumpofu kukhawulela ukufinyelela ekuhleleni umndeni ngokudala imigoqo efana nezindleko zokuhamba, ukuntuleka kwemali yezinto ezibalulekile kanye nokufinyelela okulunganiselwe emitholampilo. Lezi zinselele zezimali zivimbela abesifazane ekufuneni ukulawula inzalo yesikhathi eside nezinye izinsiza zempilo ezidingekayo.

Izalukazi ezihlala emakhaya ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya, zivame ukuthola usizo lwezempilo oluncane kunezalukazi zasemadolobheni. Ukungakwazi ukufinyelela ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo, ochwepheshe bezokwelapha abambalwa nezithiyo zokuhamba kungabavimbela ekutholeni ukunakekela okufika ngesikhathi.

Izikole, izindawo zokusebenza nezinhlangano zezempilo zidlala indima enkulu ekukhathazekeni ukufundisa ngengculazi. Ngokunikeza ulwazi oluyiqiniso, ukuqwashisa nokukhuthaza imikhuba ephephile ngokusebenzisa imihlangano yokucobelelana ngolwazi, imikhankaso lwezinkonzo zokweseka.

Izithiyo zokusebenzisa ubuchwepheshe obusizayo ezindaweni zasemakhaya zifaka izindleko eziphezulu, ukufinyelela ukulunganiselwe kochwepheshe abaqeqeshiwe, ukuntula kolwazi, ukungasebenzi kahle kwe-inthanethi, kanye nengqalasizinda ezinganele. Lezi zinselele zenza kube nzima ukuthi abantu bazuze kubuchwepheshe okutholakalayo.

Lapho ucubungula umkhiqizo we-detox, hlola izithako zawo, ubufakazi besayensi obusekela izimangalo zawo kanye nanoma yimiphi imiphumela engemihle engaba khona. Hlola izitifiketi noma ukugunyazwa okuvela kwabaphathi bezempilo futhi ufunde izibuyekezo ezivela emithonjeni ethembekile ukuze uhlole ukusebenza kwayo nokuphepha.

Uxolo mhlengikazi, ngibona sengathi sekudlule amahora amaningi ngilinde usizo, sengize ngalamba nokulamba. Bengicela ukubuza ukuthi silinda isikhathi esingakanani ukuze sithole usizo.

Ubuchwepheshe obufana nezinsiza-kuzwa nezinhlelo zokusebenza zama-cellular zingasekela abafundi abakhubazekile ngokunikeza amathuluzi okuxhumana afinyelelekayo, ngokunikeza amazwibela isikhathi sangempela nokuthuthukisa ukusebenzelana nokufunda. Ngisho nasezikoleni zasemakhaya ezinomkhawulo wezinsiza.

Izinhlelo zabesilisa basezindaweni zasemakhaya zingabandakanya imihlangano yokucobelelana ngolwazi emphakathini, izikhungo zezempilo, ezingomahamba nendlwana kanye nemikhankaso yomsakazo, ukunikeza ulwazi ngezindlela zokuvimbela inzalo, izinzuzo zazo, kanye nendlela yokufinyelela kuzo ngendlela ebucayi ngokwesiko nefinyeleleka kalula.

Angakwazi ukuhlola ubuyekezwa noma ubufakazi obuvela emithonjeni ethembekile, acele iseluleko kumhlinzeki wakhe wezempilo emtholampilo, noma acwaninge ngezithako ukuze aqinisekise ukuthi ziphephile, futhi ziyasebenza.